N'wananga a ndzi ta ku byela leswaku tani u ri n'wanuna u fanekele u va na vutihlamuleri endyangwini.

Eya ndzi nga tekana na munhu wo huma eka ndhavuko yo hambana na ya mina nakona ndzi nga dyondza hi hi ndhavuko ya yena na yena a dyondza hi ndhavuko ya mina.

Va le Bush va ambala swiambalo le swi khumbaka, va le Limpopo va ambala swibelani, va le Mozambique va ambala miceka.

Ndzi nga seketela xiboho xo yirisa, ndzi ku ku yimba ka ndhavuko ku katsiwa hi mintirho leyi nga na vukhombo ngopfu loko ku nga ri na ku languteriwa kahle. Xa vumbirhi ndzi nga kaneta xiboho xo yirisa hikuva maendlelo lawa ma dyondzisa vafana ku va ni xichavo, vutihlamuleri na ku titsongahata exikarhi ka ndyangu ni vaaki.

Ndzi nga ku ndzi nga va nyika mpfumelelo wo ya emahlweni na vutomi bya vona hi xihatla hikuva a ndzi nge he vuyi so swi kahle leswaku va ya emahlweni ni vutomi bya vona.

Mina ndzi tsakela tihove swinene tihove na ti rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo.

I ku xixima mikhuva ni vutomi bya van'wanyana na ku va ni vutihlamuleri.

A ndzi ta ku eka n'wina vantshwa, a ndzi ta mi hlohletela leswaku mi vulavula ririmi ra ka va n'wina nkarhi ni nkarhi mi ti nyungubyisa hi ririmi ra va ka n'wina ririmi ra ka va n'wina ri nga mi nyumisi, ndza khensa.

Mina a ndzi ta ku nkhuvulo i mhaka ya nkoka evutomini bya vona naswona swi na magoza yo endla leswaku munhu a va le vutomi lebyi rhandzekaka.

I ku hlawula ndhawu leyi endlaka leswaku ku va na kuhlayiseki, ku amukela vafambeli na rixaka hinkwaro, ku tirhisa ntlawa wa ku kombisa.

I ku kombisa xikombiso xa rixaka ni mikhuva.

I swa leswaku a wu hloniphi ndhavuko.

Swi pfuna ku hluvukisa, ku hlanganisa swilaveko swa vanhu va rixaka ra mindhavuko yo hambanahambana, swi tlhela swi pfumelela ku fana na vutivi byo hambanahambana.

Ti sivela ndhavuko hi swivangelo leswi, tindlela to sweka ti pfuna ku tirhisa mavonelo ya rixaka, ku katseka, ku katsa na ku seketela.

A ndzi rhandza ku mi tivisa leswaku ndzi nge fiki hi nkarhi hikwalaho ka ku hlwela ka mabazi.

I varhangeri va mintlawa ya ndhavuko na varhangeri va ntirho wa vutomi bya bya vutomi. Vanhu lava va vekiweke leswaku va kambela na ku hlaya minkhuvo ya ndhavuko, va tirhisa mikhuva ya ndhavuko, va katsa vanhu va rixaka va mindhavuko yo hambanahambana naswona va seketela ku kombisa ndhavuko hi ndlela leyi hlawulekeke. Varhangeri lavakulu va mintlawa ya ndhavuko va na ntirho wo katsa vahlayi va ndhavuko na ku hlehla mikhuva.

Mina mina ndzi tsakela micato leyitsongo hikuva a ni nge tirhise mali yo tala hi ku xava swakudya na ku endla leswaku ni xava swakudya swa ku hlaya. Ni ta kota leswaku ndzi tirhisa mali yitsongo hi micato leyitsongo

Ndzi nga vutisa leswaku hi yini leswi endlaka minkhuvo yo khuvula yi cinca emalembe lama lama hundzeke naswona i yini swi tirhisiwaka eka ku antswisa.

Swi pfuna ku antswisa vuswikoti byo tsakela ni ku hlayisa mintlhavekelo.

Ku tshembeka ni xiyimo xo rhandza.

A ndzi ta hlawula duku hikuva ri kombisa xichavo ndzhuti na vurhon'wana. Duku ri fambisana na ndhavuko wa Xitsonga.

I vutihlamuleri bya mina hikuva vana a va na vutihlamuleri so mina a ndzi ta va teka ndzi va kurisa ndzi va endla va mina vana.

Eya vavasati va tshikeleriwa hikuva swin'wana na swin'wanyana swi endliwa hi vona endyangwini.

Ku sweka, ku hlantswa, ku hlambisa vana. Emasikwini ya lamawa ya masiku lama a swa ha tirhi.

Swi ta endla leswaku vavanuna na vavasati va endla mintirho yo fana endyangwini.

Hi ki dyondza mindhavuko ya van'wanyana na ku hlonipha mindhavuko ya van'wanyana.

Mina a ndzi voni ku ri ndlela ya kahle, swi kahle leswaku u tshama na n'wana ehansi u n'wi byela leswaku a cinca mahanyelo.

Swi vula leswaku u suka u hlonipha mindhavuko ya van'wanyana u tlhe u yi xixima.

N'wananga ndzi rhandza ku ku byela leswaku vakokwana ku za va tshama na mina i mhaka i mhaka ya ku mina a ndzi se kuma xitandi xa mina hikwalaho i vona vakokwana wa wena va tshama na wena.

Mina ndzi tsakela ndlela ya ku ambala leswaku yi mpfala miri hinkwawo, hayi ku ambala i vonakarisa na swa hala ndzeni ka n'we ka wena, swi kahle leswaku munhu ambala a ti finengeta miri a wu hlonipha.

Vavanuna hi vona va rhangelaka ntirho wa minkhuvo, va lulamisaka swiphemu swa nkoka tanihi ku tlhava swifuwo, ku lulamisa ndhawu ni ku lulamisa vaendzi.

Mina a ndzi tshembele eka sweswo mina ndzi tshembela leswaku emisaveni ndzi langute hi hosi Yesu.

Ina mina ndzi vona leswaku fanekele va dyondzisiwa eswikolweni hi ku sweka swakudya swa ndhavuko ya vona va tiva leswaku swakudya swa ndhavuko ya vona swi swekiwa njhani.

I ku ka u nga tshinyi n'wana hambi a endle swidyoho.

Hi ku ya hi mina ndzi vona leswaku swi hlayisa ndhavuko, so swi kahle hi ku va van'wanyana vana va ya yimbisa vafana hikuva leswaku ndhavuko wu ya emahlweni.

Exikolweni i ku tirhisa tindzimi ta nkoka leti dyondzisiwaka eka swiphemu swa dyondzo ku antswisa ku twisisa, etindhawini ta ntirho i ku tirhisa tindzimi ta mihlangano ta ntirho leswaku vatirhi hinkwavo va kota ku twisisa, emingangeni i ku tirhisa tindzimi leti vanhu va tikomba va ti rhandza eka muganga ya vona.

Ina swi tolovelerekile, mina a ndzi voni ku ri mianakanyo wa kahle hikuva vanhu va tshuka va nga tivani so a a ndzi vona swi ri mianakanyo ya kahle ku u cata na munhu wo ka u nga n'wi tiveki.

I ku ahluriwa.

Ina va tekiwa tanihi xikombiso xo biha hikuva u va a kha a nga tirhi nakona ku va ku ri munhu lonkulu a ka a nga tirheki.

Swi khumba mahanyelo ya vana, swi kahle leswaku tatana wa n'wana a va kona evuton'wini leswaku a kota ku n'wi seketela nakona va kombisana tindlela ta vo vununa.

Mina ndzi nga vulavula na vona mana wa mina leswaku va n'wi heleketa eka riendzo ra n'wana ra manana hikwalaho ka ku a nga na vona vatswari.

I ku faneke ni n'wi dyondzisa mahanyelo a ha ri ntsongo.

I ku endla mincino ya Vatsonga na ku sweka swakudya swa maTsonga swa ndhavuko.

Manana naswona swa tiveka hi ndhavuko leswaku manana hi yena a fanekele a sweka endyangwini.

Ndzi nga boxa xikongomelo xa Vukreste na swiyenge swa vutomi bya Vukreste.

Swa ku tala a va swi tivi ku lunghisela swakudya swa ndhavuko hikuva va suka va nga dyondzisiwangi vo tala a va swi tivi ku lunghisela swakudya swa ndhavuko.

Ndzi nga tsakela xichudeni xa le yunivhesiti hikuva a nga ya emahlweni a yisa tidyondzo ta yena.

A va ha ambali swiambalo swa ndhavuko ku fana na khale, sweswi hi minkarhi ya sweswi wa vanhu a va ha tinyungubyisi hi swiambalo swa vona swa ndhavuko.

Seketela maendlelo ya sweswiwa hikuva n'wansati loyi a velekeke i la ku khomiwa hi mbilu ya kahle naswona swi kahle loko n'wanuna a n'wu seketela loko a ri ku velekeni ka n'wana.

Eka minkarhi ya khale vavasati a va languteriwe ngopfu ku tshama ekaya va hlayisa muti kambe eka minkarhi ya sweswiwa vavasati na vona va pfumeleriwile leswaku va nga famba va ya tirha nakona va ta kota ku hlayisa muti.

Munhu wun'wani na wun'wanyani u na vupfumeri bya yena, naswona swi kahle leswaku munhu a pfumela laha a pfumelaku kona a nga fositeriwi ku pfumela eka Vukreste.

Endla leswaku mindyangu yi nga twanani.

Pfumelana na swona ndzi pfumela leswaku Vukreste hi byona lebyi endlaka leswaku hi tshama hi ri evuhlongeni.

Ina mina ndzi vona swi olova loko ku ve ku u ti yimisele hi ku dyondza hi mintolovelo ya lomu va nga rhurhela kona la u nga ta va u rhurhela kona.

Ndzi nga pfuna ku va va hlanganisa ndzi va tshamisa ehansi ndzi va byela leswaku swi kahle ku loko vanhu vaaki va ri vambirhi va twanana, ndzi nga pfuna ku tlhantlha mhaka leyi ndzi va tshamisa hansi ndzi twa leswaku va suka va holovela yini ivi loko se ndzi twile hi kona ni nga ta hi kona ni nga ta langutisa kahle ku i ncini lexi va endlaka leswaku va lwa nakona ni kota ku va pfuna leswaku va tshama va nga lwi.

leswaku vakokwani i varindzi va le mutini, mimoya ya vona hi yona yi va yi khi yi rindza kwala emutini hambileswi va nga hanyeki.

Ndzi nga tlangela na yena hikuva hi leswi yena a rhandzaka swona leswaku a hundzuka a ya ka Vubudhasm, mina ni ta n'wi seketela la ka swin'wana na swin'wanyana leswi yena a lavaka swona, hikwalaho ka ku ni ta tlangela na yena n'wana wa mina hi leswi a lavaku swona.

Maqceke i wansati wa vukhongeri, Albertina Sisulu i muahlanguli wa vukhongeri.

Tibhoncisi hikuva loko ndzi ndzi twa ndzi dye tiboncisi ndzi twa ndzi va na matimba swinene.

a ndzi nyiki vanhu mintirho, ndzi tshamisa a hansi vanhu hi vutisa leswaku i mani a kota ku endla swilo swo karhi ivi munhu a vula a endla swona. Ku tshamisa vanhu ivi ndzi va byela leswaku munhu i fanele a endla ntirho wa ku karhi a ndzi endli, tshamisana na munhu a hansi hi vulavula leswaku i mani la kotaka ku endla swa so i mani a kotaka ku endla swilo swo karhi.

Ina hikuva varhangeri hi vona vanhu lava faneleke va lulamisa mhaka exikarhi ka vanhu vambirhi.

Eya ndza pfumela, hina vavasati hi fanerile hi ku rhangela hi nyikiwile hikuva na vurhangeri ku fana na vavanuna.

Swakudya swa ku va ni mafurha swo fana ni tikota hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va nyuhela ku fana ni matandza swi tshama swi khi swi endliwa hi mafurha, na swakudya swo pfumala timinerali hi swona leswi endlaku leswaku eAfrika-Dzonga ku kuma leswaku ku nyuheriwile ku tlula mpimo.

I phuthu u tirhisa mati matsongo ivi u chela mugayo u hakasela swi ze swi vupfa.

Fanekele u va na vutivi lebyi hetisekeke bya ndhavuko naswona u va na na xileriso xo tshembeka eka vanhu.

Ina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina hikuva ndzi ri tirhisa hi nkarhi hinkwawo.

Ku pfuna vanhu ku twisisa ntshembo ni ku rhandza ka Xikwembu.

Va rhandza maburhuku ya ti-jean-i, ti-shirt-i ta ti-graphic-i ni swivumbeko leswi rhandzaka eka swikolo ni ku fambafamba.

Va dya swakudya swa ntivo vuxaka bya Xitsonga, Sepedi kumbe swa va Nguni. Naswona swilo lavisisiwa hi vavasati lava tshamaka kwalaho, ngopfungopfu loko ku ri na ntirho wa vukhongeri bya ndhavuko, migingiriko ya vukhale kumbe nkhuvo.

Ina. I nkhuvo wa vukati wa ndhavuko. I ntirho wo saseka naswona wu tele hi minkhuvo, ku yimbelela, ku sayina ka ndhavuko ni ku ambala swiambalo swa ndhavuko hi ku hlamarisa.

Ndzi tsakela ndzi tsakela Paseka. I holideyi ya ripfumelo ra Vukreste. Ndzi yi tsakela hikuva hi Paseka, ndyangu hinkwawo wa hlangana, ku dyiwa swakudya swa ndhavuko, ni ku vulavula hi rirhandzu.

Munghana, ndzi ku navelela masiku yo tala lama taleke hi ntsako, rirhandzu, ni ku humelela. Khoma malembe lawa hi xichavo ni ku rhandza vutomi bya wena.

Xikolo xa le ntshaveni, i ndhawu ya nkoka evuton'wini bya vatsonga. Leyi tirhaka tanihi xikolo xa ndhavuko laha majaha kumbe vanhwanyana va yaka kona ku dyondzisiwa hi vutomi, ndhavuko, na vutihlamuleri.

Ti hlanganisa vanhu hi ndlela ya ku va endzeni ka ndyangu, va hlanganela swin'wana swo fana ni ku dya swin'we, ku vulavula, ku tsundzuka swa kahle, ni ku aka vuxaka lebyinene exikarhi ka swirho swa ndyangu.

Ku aka tiyindlu ta matiko, tiyindlu ta matikoxikaya, ni ku nyika ndhawu hi ndyangu.

Ndzi nga xava swichani, xibelani, yaleki, makhaleni, na hembe ya xintu.

Va fanele ku ambala , hembe ya xintu, tinjhovo, tibayi, timapa kumbe swichani.

Tinyawa, tihove ni mavele hikuva swi ni rixaka, swi ni ntsakelo naswona swi ambexa madyelo ya kahle yo tala.

Magondzo yo biha emugangeni wa hina, ma vanga leswaku ku tlula ka timovha ni ku ya exibedhlele swi tika ngopfungopfu hi minkarhi wa swi vaviseki. Hi kombela leswaku ku endliwa ntirho wo lulamisa magondzo leswaku ku olova ku fambela emahlweni ka vutomi bya vaaki.

E-e, a ndzi nga fambi ndzi ya mangala nandzu eka ndhuna kumbe hosi ntsena, hikuva hosi a nga na matimba ya nawu yo tlula ya tihuvo. Ndzi nga famba ndzi ya tlhantlha xiphiqo eka maphorisa hikuva hi vona va huimeke ku sirhelela va rhumiweke ku sirhelela nawu ni ntshamiseko.

Ti dyondzisa hi mukhuva, matimu, ku xixima, ku rhandza ndyangu, ni ndlela yo tikhoma hi vutsonga.

Ndzi tiva leswaku vanhu hinkwavo va nyikiwa mahungu ya ku lova ka hosi hi ndlela ya xichavo, ku tlhela ku hlawuriwa mukhensi.

A ndzi ta swi nyikela swakudya swa kahle, ni mati yo tala leswaku swi ta tshama swi ri ka rihanyo.

E-e, a ndzi nga ta n'wi yisa hikuva swi nga endla tlhariha eka yena ku twisisa ni ku dyondza hi kahle. Naswona a nge koti ku dyondza kahle ni ku twisisa tidyondzo hi ku helela.

Yi tlhela yi lunghisa kumbe yimisela polotiki yo amukela ni ku pfumelela swikolo ku va ni mindhavuko yo hambanahambana. Yi tlhela yi nyika dyondzo ya ndhavuko wa switirho swo hambanahambana leswaku vana hinkwavo va tsaka ni ku dyondza hi ndhavuko wa vona.